Diphoofolo tse ding di ka o thusa ka tsa temo, haholoholo jwalo ka dirurubele le dinotsi, ebile diphoofolo tse ding di ka o thusa hore dijalo tsa hao di hole, di matlafatse dijalo tsa hao. Diphoofolo tseo ke di tshabang tse ruilweng ke dintja ka ha ho na le dintja tse bohale haholo. Ee, ho na le diphoofolo tseo ke di jang jwalo ka tsona dinku kapa tsona dikgomo, dikgoho jwalo ka kgoho e rurelwang lapeng o kgona ho e hlaba ha o batla.

Eya hona le bao ba sa ntseng ba kgathalla setso, empa hona le bao ba seng ba feteletsa dintho ka ha ba ba batla ho etsa tjhelete e ngata ebile ba ba batla hore ho thwe mesebetsi ya bona ke o ikgethileng, ba latella tjhelete haholo.

Matsatsing a sejwalejwale, motho e mong le e mong o etsa ka mokgo a ratang, ebile hlompho ke ntho a tla o fang yona hobane yena a batla. Le sephiri haesale ntho eo batho ba nang le yona ba etsetse dintho tsa bona sephiring, motho e mong le mong o etsa ka ho rata ha hae.

Hwa hlokahala hobane mosadi ke yena a hlokomelang ka tlung ha yena a santsane a ile ho lo batla, mosebetsi kantle hore a kgone ho hlokomela lelapa la hae.

Malome ne ke batla ho botsa mabapi le ho apara thapo, ana ho wa tlameha hore ebe nna aparang thapo ya ntate empa ke se molekane wa hae, ke le ngwana hae fela. Ene o hopole hore, ka mora beke ke ya mosebetsing, ne ke botsa na le hore thapo tlametse ke apare nako e kae.

Eya ke monna ha a kopane le banna ba bang ba tswang lebollong, empa ha fihla ka tlung o tlameha hore a dule a hlompha ebile a na le boikokobetso, ka ha a santsane a dula ka hara lelapa la batswadi ba hae. Tlametse a dule a hlompha ka tsela eo a ntsa hlompha ka yona pele a ya lebollong.

Ke hore, motho wa mme kapa wa ntate a lo ithuta ka setso sa hae, a lo rutwa ka mokgwa oo batho ba kgale ba neng ba phela ka ona, a lo rutwa hore e be monna hape ebile e be mosadi. Ka ha malapeng a mang, lebollo e le moetlo o tla tlameha hore o ye hore bophelo bao bo kgone ho tsamaya hantle.

Ke tla rata ho phela nakong ya kgale hobane ha jwale tjena, hlompho ha e sa le yo, ebile motho e mong le e mong a moholo kapa a monyane, o se a iketsetsa ka boithatelo ba hae. Ha sana taba hore mang o reng ebile o mo sheba jwang. Ke tla rata ho phela nakong yane ya kgale.

Ke mose oo batho ba bomme ba o tenang ha ba ya meketeng haholo kapa hona ha ba nyetswe. Kapa ba tla e tena fela ka ha ba rata ho ikgantsha ka moetlo wa bona le setso sa bona.

Ka ha mosebetsi matsatsing a sejwalejwale wa sokoleha, ke ka iphumana ke dula moo hore ke kgone ho sebetsa mosebetsi o mong le o mong o ka o fumanang, o nka fuwang monyetla wa hore ke o sebetsa hore ke kgone ho fumana tjhelete ke tsebe ho hlokomela lelapa la ka.

Eya ho bohlokwa hore ngwana a etsetswe moetlo wa lapeng la habo, hobane malapeng a mang ha ngwana a sa etsetswe moetlo wa bona kapa a sa etsetswe moetlo ka nepo, a ka qetelletse a kula kapa hona a sa phele hantle.

Matsatsing a sejwalejwale, motho e mong le mong o batla ho etsa seo a se ratang, ebile a batla hore a se ke a eletswa empa le ha bona hore ntho ae etsang ha ya nepahala.

Ee, ke hlola ke ya moketeng wa selemo sa Basotho, ke tla be ke ketekela sebakeng sa tlabeng se hlophisitswe hore re kopaneng kaofela re tsebe ho keteka, re ithabise. Re tla be re bapala mmino wa Sesotho, re etsa ditobolonya, re kgiba, re bapala diketo, re ithabisa ha mmoho, re ja dipabi, dijo tsa Sesotho tse ding le metswalle ya ka, le batho ba ha rona le batho bohle be tla be re kopane le bona moo kaofela.